Ngicabanga ukuthi umphakathi ungenelele leli bhizinisi leli lokudayisa amabhodlela njengoba vele amathaveni emaningi la. Into abangayenza ukuthi bethathe amabhodlela bewaphihlize bewagaye ebe yimvuthu and then mese beyawadayisa-ke. Nakho-ke ukubutha iy'nsimbi mhlampe nabo-ke iy'gubhu zaplastiki lezi.

Into abangayenza ukuthi beshere indawo abadlala kuyo, kanye nokushera-ke mhlampe amagrawundi akwezinye iy'kole kube khona ubumbano nokubambisana nje emphakathini.

Yebo, kuyayikhuthazwa imizwa yobunye ngoba nisuke nibambene laphana niyinto eyodwa niyi-team niyiqembu eyodwa. Yiyo into phela vele ekhuthazayo leyo ukubumbana.

Hhayi cha angibi naso isikwele into engiba nayo nje injabulo ngoba lowo muntu loyo usuke eseyisbonelo esihle emphakathini sokuthi noma yini into encane uyibona incane leyo nto leyo kungaba yibhizinisi elikhulu kwabi uma ngase uyinikeze isikhathi uqhubeke nayo leyo nto. Lowo muntu usuke eyyisibonelo esihle kabi kakhulu nje emphakathini.

Isaxhumene yona isikhathi esedlule njengoba injabulo isafana namanje le obuyithola kuqala ngenkathi usadlala. Kanti futhi nalo-ke ubumbano hhayi lusafana nakuqala.

Into emnandi yikho ukusebenzisana ngoba phela yikho okumnandi ukuthi nisebenzisane ningabantu nisizane nibe i-team. Injabulo iba lapho-ke nibambisene ngoba uma niwina niwina nonke nijabula nonke futhi.

Awu mina abangani bami ngingababizela ukuthi sizodlala ibhola, ngoba vele into esikhule siyidlala leyo singabafana. Ngiyazi ukuthi bengayijabulela.

Hawu ngingajabula ngife ngingavele ngiqhubeke nje ngimeme abantu abaningi, ngibatshengise umsebenzi wami nekhono lami ukuthi hayi bo. Ngiyakwazi nami ukwenza into ewumsebenzi o-clean. Ngibashuthele ney'thombe lapho ungiluke khona abanye abantu. Awu ngingavele ngiqhubeke ngibambe njalo.

Imdlalo yesintu uyalugcina usiko ngoba igqugquzela inhlonipho nobumbano. Ngakho ngokuhamba kwesikhathi-ke umlando lapho ugcina usubambekile-ke umlando womphakathi yah.

Ngokuthi lo muntu owokuqala owathathenga isithombe uye uye owaletha amakhasimende ngoba wakhuluma kahle ngomsebenzi wakhe. Naye-ke wabesebedlulisela ukuthi umuntu othize uye lo ongidwebele. Ngicabanga ukuthi wabathola kanjalo-ke abantu-ke abathanda umsebenzi wakhe.

Ngingaxazulula ngokuthi asingadlali endaweni ephezulu, asidlalele endaweni ephansi esingakwazi ukufinyelela khona sisonke. Kungabikho umuntu orobhayo.

Ezinye iy'ndlela ukuthi becela amadoneshini noma benze imidlalo yama-fundraiser ukuze imali bekwazi ukuyikhulisa.

Ngiyavumelana ngoba uma usuze wadlala isikhathi eside nomuntu oyedwa eqembini lakho leyo nto leyo ugcine sekubumbano olungaphezulu komngani.

Kungcono uma phansi phakathi nendawo ukuze uma umoshe impilo yakho uyimoshe le kude. Kungaze kuthiwe hhayi lo muntu lona ubehamba imidlalo yey'kole kodwa manje nayi impilo yakho ibheke eceleni. Phela uma kunjalo kushukuthi kogcina sekuvalwa ngisho nayo le nto le yama-sport. Okungcono ukuthi umuntu eyikhethele yena into akayenzayo eyenze ebheke le eceleni nomunye ebheke le.

Ngiyakholelwa ekutheni ikhona imali eningi ongayithola ewudlulayo wona lo nine to five le misebenzi le yokuzilibazisa ngoba phela kukhona nokusebenza nje ngayo ifoni le. Usebenze usekhaya koda ucofa ifoni. Ngokuhamba kwesikhathi leyo msebenzi uma uyibhanqa leyo ugcina isikhipha imali eningi kabi edlula bona le yomlungu yokuvuka ekuseni uze ubuye ntambama.

Into abangayenza ukuthi benikeze zonke iy'ngane amathuba afanayo mayelana nawo ama-sport lawo. Indlela engaba lula-ke leyo ukuthi bonke bethole amathuba afanayo.

Hhayi ihobhi engike ngayithola ey'nkundleni zokuxhumana iyo le yophendula imibuzo nje phecelezi amasaveyi. Awu ngibonile ngokuhamba kwesikhathi ukuthi hhayi umuntu useyakwazi ukuthenga idatha akasaswele airtime hhayi kuyaphileka.

Cabanga ukuthi into elula engenziwa isikole lana ukuthi vele yenze umncintiswano wokuthi babenze kahle bazothola izinto ey'thize. Kanjalo kanjalo ngicathi leyo nto leyo ingabaheha nabanye abafundi abangathandi ukudlala noma abangenalo lelo thando lelo lokudlala.

Mina angiyiboni ngezwa njengaye, ngicabanga ukuthi ngizoqhubeka ngawo amahobhi ami lawo ukuphendulwa amasaveyi ngoba ayi isikhathi sami sokudlala ibhola kade saphela. Ngizoqhubeka nje ngakho khona lokhu kokucofa amafoni la ngizakhele imali.